Kukuthi bagade okanye bakhusele abo bahambi ngeenyawo ekuhlaleni.

Kungandikhulisa okanye kunganditshintsha ngokubona ukuzenzela imali ngokunokwam kunokuba ndiye umlungwini ndiyokwenza imali nokukwenza ibhizinesi.

Ukuba utata amhloniphe umama, umama amhloniphe utata, notata amhloniphe umama, nowasetyhini amhloniphe obhinqileyo, obhinqileyo amhloniphe owasetyhini.

Ndingamcacisela ukuba kulapho umama uye athonjiswe khona ayokwenziwa umkhwetha.

Mna igalelo endiya kuthi ndikhankanye kukuba ekuphekeni xa upheka ngeerhasi zasentshona ziye zikhawulezise kwizinto nje ezincinci.

Ukuba ukuze uzazi apho uya khona funeke uzazi ukuba uvela phi. Imvelaphi yakho ibalulekile.

Umntu ongumama ozilela umntu umyeni wakhe uye anxibe iimpahla ezimnyama, ezo mpahla zenyama zezona ziye zithethe ukuba uzilile ngoku kweli khaya kuvele isimnyama so ezo mpahla zicacise loo nto ithe yehla kuloo mzi.

Ndingabala kuzo inkciyo, inkciyo iye inxitywe ngamantombazana.

Kukuba ngawo onke amaxesha amadoda abavakashele abantwana entabeni nokuba ubajonge ukuba bayayilandela na imithetho nemiqathango leyo bayakuthi bayinikwe entabeni.

Kukubafundisa ukuba loo uyintombi ngokubiza isiduko sakulonina kungokuba kutheni ukuba umama wakhe ebengatshatanga, so yiyo loo nto yokuba ngoku ezokubizwa ngesiduko sakulonina uzalelwe kulonina ngumntana wentombi.

Isinxibo sentombi etshatileyo iye ibe nexakayo eye ilibhijele neekhetshemiya eye izithwale entlokweni neefaskoti eye izinxibe.

Ngokwe-culture yethu xa sengcwaba asinako ukutya nto zoba loo nto iye iphekwe kuloo mzi sitye kuyo sibe singayicalucaluli ukuba mayibe kukutya okunjani.

Umahluko ndingathi xa usedolophini kulula izinto uzifumana kunaxa uselokishini.

kubalulekile xa kusenziwa izinto zesiNtu kuphekwe ukutya kwesiNtu nokuthi oko kuya kuthi kufundise ulutsha ngokubanzi ngokuye ukuthi kulandelwe okanye imiqathango ethi yenziwe and ilandelwe.

Kukuthi ndiye ndibacele ukuba ndikhangele umsebenzi wokuba ndithi oko ndinako ndikwazi ukuncedisa kuwe kuloo nto banayo ukuze bangasokoli kuloo kulowo nyaka ndizokuthi ndibe ndisoluka ngayo ndithi ndizawukhe ndithathe nokuba yi-gap year ukufumana umsebenzi wokuthi ndincedise.

Oodade bomkhwetha ngabo abayokuthi benze-sure ukuba umkhwetha uye atye ngoku esesuthwini ngokukuphekelwa ngabo and ke ngoku benze-sure ukuba utya ukutya okusempilweni.

Kukwenza-sure ukuba umntwana lowo uyokbe esentabeni ukuba uyalukufumana uncedo okanye yena unakwazi ukuyombona amvakashele umntwana lowo.